Ngingathumelela inkampani yebhanoyi ebengiligibele umlayezo, ngisebenzisa i-email, ngifake isikhalazo ngiphinde ngithumele neyithombe zalokhu engicabanga ukuthi mina kwenzekile. Nodaba lwami ngingaludlulisa kuyona leso sikhumulandiza engabe ngehlele kuso.

Kungaba nokubambezeleka kwemithwalo endleleni, okwesibili izinto eziningi eyifana nokudla zingonakala. Okuhle-ke ukuthi imigwaqo ingagcine isesimweni esifanele, ngoba amaloli ayawulimaza umgwaqo.

Ukwandisa olayini bakaloliwe emadolobheni ahlukahlukene eNingizimu Afrika, kube ukuthi indawo eziningi zinawo uloliwe, usuhamba ugudle naseyindaweni la obungakaze ube khona khona.

Ezabantu abadala zinokuphela futhi-ke azisheshi kakhulu, azigijimi kanti ezomphakathi zona ziyagijima futhi-ke zinobungozi obukhulu.

Ngicabanga ukuthi zonke zihambe emgwaqweni onengcindezi futhi ongaphephile, umehluko ukuthi lezi ezinye akukhokhwa futhi azigijimi njengezomphakathi.

Kungamele ahlanganisiwe nazo izithuthi zomphakathi ukuze konke kuzoba wuhlelo olulodwa oluchungechunge.

Ibhizinisi lami ukuze ngizokwazi ukuthi ngibambe imadlana encane yokukhokhela zona lezo yindleko zamatholi, ngingeke ngishintshe umzila ngoba kungenzeka ukuthi ukushintsha umzila kuzobiza ngasephaketheni ngenxa kaphethroli okanye kadizili.

Ngake ngaba seyindaweni ezamadolobha amakhulu la khona kunemgwaqo eyinhlanganisela engazi khona ukuthi ngingathola imadlana eningi futhi kube neyimoto eyiningi.

Okokuqala nje ukuthi umuntu akwazi ukuthi abheke ezokuphepha ngaphakathi kuyona imizila. Okwesibili ukulungisa indaba yomzila i-infrastructure ngendlela ukuthi imizila ihlale njalo inganazo iyinkinga zamakhebulu ukuthathwa kwamakhebulu. Nongakwazi ukusebenza ngendlela okumele isebenze ngayo ngenxa ka-Eskom uma ukuthi ugesi awukho, neyindlela zokuxhumana ukuthi angeke yikwazi ukusebenza ngoba nakhu akuxhumaneki. Kuneyinkinga zenethiwekhi ngaphakathi.

Azikho emakhaya iyinhlelo zokuthuthwa kwabantu abadala, emadolobheni ila ezikhonakhona koda emakhaya azibi khona

Kungamele abasebenzi bami besuke ngesikhathi kube wukuthi sengeza isikhathi sokungena emsebenzini, sisebenzise iyindlela ezizogwema lama-tollgate besheshe befike bekwazi ukudiliva ngesikhathi. Uma ngabe umsebenzi kumele uqale ngo-eight, sokuzomele uqale ngo-seven ukuze kuzokwazi ukuthi kwenzeke konke obekumele kwenzeke ngokosuku, impahla ifike eli.

Azifinyeleli nhlobo and akukho la khona abanikazi bamabhasi bekwazi ukudlulisela imiyalezo kubantu abakhubazekile ngendlela okuyiyonayona. Ngicabanga ukuthi lokhu kungathuthukiswa ngokuthi kusetshenziswe wona amalunga omphakathi, kube iwona akwazi ukudlulisa imiyalezo kubantu abakhubazekile emphakathini. Imindeni ikwazi ukufundisa abantu abahlezi nabo emakhaya ngama-timetable amabhasi, uma kukhona ongaboni noma ongezwa azi ukuthi kwenzakalani.

Azihlukanisi, azihlukanisi nhlobo. Kuyafana abantu abadala bayafaniswa nawo wonke umuntu eyindaweni eyiningi futhi bakhokhiswa imali efanayo. Ngaphandle-ke kwaseyitimeleni kodwa emabhasini nasematekisini kuyafana-ke.

Kwakuwusuku lwami lokukhipha amazinyo kwadokotela esibhedlela ibhasi alikwazanga ukufika ngenxa yomgwaqo ongalungile ndawana thize ngoba izulu lalinethile. Lokhu kwangibambezela ngoba angikwazanga ukukhipha amazinyo, ngafika udokotela sekuthiwa usehambile. Into engenziwa ngendlela ehlukile ukuthi uma ngabe leli elinye ibhasi lingasakwazi ukufinyelela ngesikhathi kukwazi ukutholakala elinye elalilozoshesha lizothatha indawo yaleli elinye.

Ngokuthi kube nekomidi elizobhekana nqo nokuhamba kwabantu abadala endaweni, nokuthi abantu abadala imiphi imigomo elandelwa uma ngabe umgibezile. Indlela yokuziphatha, indlela yokukhuluma, nangendlela nje obonisa ngayo inhlonipho kumuntu omdala nokuthi uyayazi indawo yakhe. Nezokukhokha-ke ukuthi kumele ngabe kunentela mhlawumbe, okanye isaphulelo mhlambe bona abangasikhokhi njengabantu abadala.